Ee, ke akanya gore meaparo ya setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di conference, lebaka e le go ipela le go tlotla se ga rona jaaka re le batho ba setso.

Ke nagana gore mosese o motelele kana sona seshweshwe se se fitlhang kwa tlase ga mangwele, mme se tswaletse magetlha se rukilwe bontle ka manontlhotlho. Lebaka legolo le le dirang gore ke nagane jalo ke gore fa motho a mme apere jalo go bontsha fa a itlotla, ebile a ithatela le go tlotla le setso sa gage le mmele wa gage.

Nnyaa, ga ke nagane jalo ebile ga ke dumele, moaparo o jalo segologolo e ne le moaparo wa go tlhompa ditso tsa rona le magosi a rona, e fela gompieno bana ba itirela jaaka ba batla ebile moaparo o o ne o sa rotloetse ope gore kana bone bana gore ba apara dilo tse di khutshwane tse di kaiwang di sa siamela motho wa mosadi. Gape sa segolo fa o le mosadi go tswa mo go wena gore o itlhompa jang, leng, kae le gore mongwe le mongwe o nale mabaka le moetlo o a tshelang ka o ne.

Fashion-e, diaparo, le mekgabiso ke ditshupo tse di maatla tsa setso tse di bontshang mekgwa, ditumelo, le dingwao tsa setšhaba. Di ka bontsha maemo a motho mo setšhabeng mme di bofe lotso le motho a tswang mo go lone, tota le gore motho ke mang. Dikarolo tseno di dira jaaka ditshupo tse di bonwang, di fetisa tshedimosetso e ntsi ka ga motho ka bongwe le bokao jwa setso sa gagwe.

Ga gona moaparo o le mongwe o o laetsweng lefatshe ka bophara wa basadi ba ba nyetsweng, kgopolo ya gore mosadi o tshwanetse go fetolwa moaparo wa gagwe fa a sena go nyalwa ke ngwao ya setso kgotsa ya bodumedi, eseng molao o o tlwaelegileng mo lefatsheng lotlhe. Ditso dingwe kana ditumelo dingwe di ka tswa di na le dikaelo tse di rileng tsa moaparo o di a tshwanetseng go apara morago ga lenyalo, jaaka go rwala lesire kana mefuta e e rileng ya diaparo, mme tseno ga se ditekanyetso tsa lefatshe lotlhe.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirilwe thata ka matlalo le bobowa jwa diphologolo, ga mmogo le mekgabiso ya dipheta, di dirisiwa tseno di ne tsa tlhophiwa ka gonne di ne di bonwa bonolo ebile di ne di dira ditiro tse di mosola tse di jaaka go thutafatse di le go sireletsa. Go feta moo ba ne ba tshwere botlhokwa ba setso ba emela dikarolo tsa setšhaba le boemo, dilwana dingwe tse di rileng di akaretsa tshega le khiba.

Setso se tlhotlheletsa thata diaparo tsa basadi se bopa tsela e batho ba lebang bontle, boingotlo, le boitshupo ka yone. Mme seno se dira gore batho ba tlhophe diaparo tse di tshwanetseng, diaparo di dira jaaka sesupo sa pono, sa boitshupo jwa setso, se se bontshang le mogare la motho, dingwao le boswa jwa motho. Mo godimo ga moo ditekanyetso tsa setso di ama ka fa diaparo di dirwang, ka gonne gore go dirisiwe dilo dife le bontle jwa go tlhama ka kakaretso di tsenya botlhokwa jwa setso mo diaparong ka bo tsone.